Ndi nga ya hanengei kha shango ḽa nnḓa ḽa United States hune ha pfhi Amerika.

Forex ndi mukatelo wo disentharaḽaiziwaho kha makete kana mashango hu iteliwa zwa trading ya kharentsisi dzo fhambananaho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea u tshimbila wo fara gwama ḽa masheleni ngauri ayo masheleni a ngalangala, tshiṅwe tshifhinga u nga ri u khou tshimbila wa khuthuziwa muthu a ḓa a nga u khou amba na iwe, u tshi ri e, masheleni a wana o ṱuwa. Ndi khwine wo tou ya wa kopolola hanengei dzi banngani wa wana zwiṱukuṱuku zwine wa nga zwi shumisa musi u tshi khou tshi tshimbila kha honoyo lwendo, wa dovha hafhu wa fara na garaṱa uri u i shumise musi u tshi dovha hafhu u yo u kopoṱola musi tshiendedzi tsho ima.

Muthu u tea u thanyela uri mitengo ya hone i dzulisa hani, uri ndi ya nṱha kana ndi a fhasi na ngauri u nga wana u tshi khou yo humbela khumbelo ya u shandukisa masheleni au ngeno wa wana masheleni au o no vha maṱuku.

U nga ya wa shandukisa masheleni au hanengei dzi banngani kana wa ya hanengei Rosebank hangei hune a wanala hone Sandton, vha nga u thusa uri u shandukise masheleni au.

Ndi bannga ya FNB kana ya Nedbank.

Vhundeme ha Forex kha ikonomi yashu, i ya ḓisa mishumo minzhi, i ya ita uri vhathu vha wane masheleni manzhi, vha hole masheleni manzhi, i ya ita uri mashango a ṱaṱisane nga ha u ita dzi tshelede na kha u thireinda.

Ndi nga ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi songo dzula ndi tshi khou ita zwithu zwa u thireinda, ndi tea uri maṅwe masheleni ndi a vhee, ndi a vhulunge, ndi ya invest kha zwiṅwe zwithu kana ndi vule bindu.

Ndi nga ri masheleni anga vha songo tou mpha tshanḓani kha vha tou a dibosithela hanefho uri musi ndo no swika nga haningei kha mashango ḓavha ndi kone u a ntsha o shandukiswa ngauri vha tou mpha tshelede tshanḓani ndi vha ndi sa ḓivhi uri one ndi afhio ane a vha a vhukuma na ane a si a vhukuma.

Ano maḓuvha ndi zwa ndeme vhukuma uri muthu a vulise akhaunthu ya bannga ngauri akhaunthu ya bannga i a thusa na muthu ane a ṱoḓa u vhulunga masheleni awe. U a vhulunga zwavhuḓi hanengeyi banngani, arali o wana na mushumo haningei a tshi khou ṱoḓa mushumo vha shumisa akhaunthu ya bannga uri vha kone u dzhenisa tshelede yau ngauri wa tshimbila na tshelede ano maḓuvha vhathu vha a khuthuza sa musi dzi mbava dzo ḓala.

Ndi nga humela hayani ngauri vha nga si nthuse banngani u vulisa akhaunthu ndi si na iyo ṱhanziela kana nda tou founela muthu ane a vha hayani a ḓa a ṋekedza yone.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea ngauri ayo masheleni a vha a anga, a vha a tshi khou bva kha tshikwama tshanga ndi tshi khou ya u a vhulunga hone arali hu mitengo ya hone tshiṅwe tshifhinga u nga wana mitengo ya hone ya banngani hu yone ine yo gonyaho fhedzi arali wo dzhia masheleni manzhi zwi vha zwo khakhea.

Muthu u ya haningei banngani he a vulisa hone akhaunthu yawe, u ṱuwa na basa u itela vha tshi vhudzisa madzina vha ya i sikene hanengeyi banngani wa dzhia maguṅwe kana na miṅwe hanengeyi banngani wa shandukisa phini yau uri u khou tenda uri u khou i shandukisa wa fhedza na u saina, vha u dzhia na kunepe nyana uri ndi iwe muṋe u khou shandukisaho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u bannga masheleni au kha inthanethe zwi songo tsireledzea na luthihi, ndi vhona uri ndi khwiṋe muthu u a tshi ya hanengeyi banngani vha muthusa kha uri u vhulungiswa hani masheleni awu uri u kone u ḓivha uri masheleni awu o tsireledzea hanengeyi banngani.

Nṋe ndi vhona tsireledzo ya hone i songo tou khwaṱha ya musi vhathu vha tshi bannga kha inthanethe.

Nṋe ndi vhona uri muthu kha uri a dzhenelele zwa ndindakhombo ya vhutshilo dzi banngani a si zwavhuḓi ngauri ayo masheleni a hone u ḓo a wana musi muthu o no vhulungiwa. Nga ngeno ndi khwine a tshi dzhenelela kha zwithu zwo no pfhi funeral lufu cover zwenezwi uri hafhononi vha thusa ngo uri mini, vha mu fha masheleni musi oyo muthu o ṱuwaho shangoni a saathu uyo u edela hanengei vhulaloni hawe. Eyi tshelede kana masheleni a ḓo mu thusa kha zwiḽiwa na khou wana fhethu hune a ḓo eḓela hone hoyo muthu uri a wane havhuḓi.

Ndi nga ya nda vhudzisa vhaṅwe vhathu vhane vho dzhenelelaho kha yeneyo bannga zwa ndindakhombo ya vhutshilo kana nda tou ya haningei banngani, nda tou ya nda vhudzisesa nda ṱoḓulusa uri ndi wane phindulo dzanga dzine nda khou dzi ṱoḓa,

UIF ndi tshikimu tsha muvhuso, tshi thusa vhathu vhane a vha shumiho kana vhane a vha tsha shumaho, tshi vha vhulungela masheleni avho ane o vha a khou ṱusiwa kha miholo yavho. Iya vha fha one masheleni musi vha si tsha shuma, i dovha hafhu ya thusa kha vhathu vhane vha khou balelwa u shuma musi vha tshi khou lwala vha fhiwa tshelede na vhathu vhane vha vha vha vhafumakadzi vha tshi khou yo u beba vha ya fhiwa masheleni.

UIF i shuma u fha vhathu masheleni, vhathu vhane a vha tsha shumaho na vhathu vhane vha khou yo bebaho, vha khou ya kha henedzi mathinithi ḽivini na vhathu vhane vha khou balelwa u shuma musi vha tshi khou vhaisala i ya vha fha masheleni.

Nṋe musi ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa yanga ya u thoma ya tshikolodo, ndo ṱuwa na basa, nda ṱuwa na ṱhingothendeleki yanga, hu shuma zwone. Hu dzhiiwa maguṅwe musi ndi tshi khou yo i itisa iyo garaṱa, vha dzhia na madzina anga, vha a ḓadza kha computer.

Ndo vha na mbilaelo ya uri, arali nda fhirisa tshifhinga tsha u badela i tsho tshikolodo, hu ḓo itea ya mini kha nṋe? Ndi dzone mbilaelo dzine ndo vha nadzo, musi ndi tshi khou ḓadza iyo fomo.

Ndi uri musi muthu a tshi khou ṱoḓa u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, u tea uri a vhe o puḽana zwithu zwawe zwavhuḓi. U itela uri tshifhinga i tsho tshi tshi swika, a kone u badela i zwo zwikolodo. U ri itela uri a sa ḓo dzhena khomboni, a vhe a tshi khou ḓivha uri u ḓo tshi badela nga murahu, hu songo fhira tshifhinga i tsho tshine tsho ṋewaho.

Ndi sedza uri ndi ifhio garaṱa ine ya vha na dzi interest nnzhi, na ya fhasi. Nda dovha nda sedza uri ndi ifhio yo no tshadzhesa kha masheleni, na ine a i tshadzhesi. Ndi zwone zwa ndeme vhukuma kha nṋe.

Ndo ita hanengeyi banngani nga vhuḓalo, vho mpha fomo, nda i fiḽa, nda dzhenisa madzina anga. Nda panga na saini yanga hune nda saina hone, vha dzhia magunwe anga, vha panga na ma dzina anga kha khompyutha, na vhone vhaṋe vha saina.

Ndi nga uri u ḓo wana dzi tshadzhisi dza hone, dzi si dza nṱha, dzi sa ḓuri na luthihi, dzi tshi farea nga mannḓa.

Akhanthu ya debosithi, ndi musi tshiṅwe tshifhinga u tshi dibosithela iwe muṋe hanengeyi banngani, uri u kone u vhulunga masheleni a u, zwavhuḓi.

Musi tshelede yau i tshe ṱhukhu, u tshi thoma u dibositha uri zwi dzudzanyee, u ḓo vha u khou sokou ntsha nga zwiṱuku nga zwiṱuku, u tshiya u dibositha. I ḓo swika hune iyo tshelede ya aluwa, ya vha nnzhi nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha.

Musi wo vula akhaunthu yawu ya dibosithi, u itela uri masheleni a u, a aluwe. A swikelele kha hanefho hune wa khou ṱoḓa hone, ndi musi u tshi ya, u tshiya u tshi dibositha, nga zwiṱuku, nga zwiṱuku. U sa iti u tshi i ṱusa iyo tshelede, u swikela i tshi vha nnzhi.

Ndi tshifhinga tsha miṅwaha miṱanu, yo ḓalaho nga vhunzhi.

Musi wo vula bannga, kana account ya dibosithi. Bannga i vhuyelwa ngo uri, i a ita i tshi ṱusa dzi interest nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Tshiṅwe tshifhinga i ṱusa nga one rannda, kana nga two rannda.

Ee, u nga humbula u vulisa iṅwe akhaunthu nga uri u ḓo vha u khou vhulungela masheleni kha zwithu zwo fhambananaho. U ḓo wana huṅwe u khou vhulungela, kana goloi, kana tshelede ya yunivesithi.

U nga valela tshelede yau kha dibosithi, lwa miṅwaha miṱanu yo ḓalaho.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona hu nṋe muṋe, nga uri ndi ḓo vha ndi khou sokou ya ndi tshi debositha iyo tshelede. Ndi sa i ṱusi, na luthihi.

Ndi uri tshiṅwe tshifhinga, u nga wana huna zwa shishi zwi khou ṱoḓaho iyo tshelede. Wa wana nga uri e tsho tshifhinga, wa wana yo wo i valelisa iyo tshelede uri i vuleye nga murahu ha miṅwaha miṱanu.

Ngauri musi muthu a hayani kana a ḓoroboni kana a huṅwe na huṅwe u a kona u vhona masheleni awu musi a kha founu u a kona u zwi vhona uri ndi vhugai nahone ndi khou shumisa vhugai nga ḓuvha.

Life cover u nga i shumisana kha miṱa ine ya kho shayaho zwiḽiwa uri i kone u fha avho vhathu vhane vho ḓo thusedzaho musi hu na mushumo uri vha kone u ḽa.

Ndi zwauri hupfhi musi ndi tshi ṱoḓa u vulisa akhaunthu ya bannga ndi tea u ṱuwa na masheleni ndi zwone zwine ndo vha ndi tshi kho to zwi fulufhedzeaho nda toya hanengei ndi kho to ṱoḓa u to ḓivhesesa.

Ndi zwa uri ndi ḓo ṱavhanya u bva zwikolodoni nahone na dzi interest dza hone dzi nga si tsha gonyisiwa dzi tshiya nṱha.

Akhaunthu ya bannga ndi akhaunthu ine u vhulunga hone masheleni awu ane u kho ṱoḓa u wa vhulungaho i dovha hafhu ya u thusa musi hezwinoni u si kho ṱoḓa u tshimbila na masheleni u to tshimbila na garaṱa yau, account ya bannga ndi yone ine wa holeliwa khayo musi hutshipfi hu khou holiwa mushumoni une wa shuma hone.

Ndi musi arali zwi tshi nga konadzea u vulisa akhaunthu ya bannga musi u hayani u tshi kho shumisa ṱhingothendeleki.

Zwi nga ngita uri ndi pfhe ndo takala nga maanḓa zwa dovha zwa ngita uri na nṋe vho ndi kone u hadzima vhaṅwe vhathu vhane vha kho ṱoḓaho thuso nga masheleni.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala vhukuma nga ha dzi nzwalelo uri kha u badela nzwalelo zwi tea u tshimbilisa hani.

Ndi nga mu ṱalutshedzisa uri a badele itsho tshikolodo zwi ḓo dzhia miṅwedzi ya sigisi kana ya vhufumi na vhuvhili uri a i badele, nda dovha nda mu ṱalutshedzisa na dzi nzwalelo uri u teyo u badelisisa hani.

Ndi nga mu ṱalutshedzisa uri ano maḓuvha musi u tshi khou ṱoḓa u badela kana u mavhengeleni u wa shumisa ṱhingothendeleki yau wa badela hanefhaḽa wa to dzhena kana kha app u songo vhuya wa ntsha kana karaṱa ya bannga.

Ndi nga vhulunga basa, nda vhulunga laisentsi, nda vhulunga na garaṱa, nda vhulunga na tshelede nyana ine ya ḓo nthusa hune ha ḓo ṱoḓiwa masheleni ane a ḓovha o to fariwa nga tshanḓa.

Ndi nga humbula u gidimela banngani hanengei hune ndo vha ndi tshi khou vhulunga masheleni hone uri ndi kone u thusalea zwavhuḓi.

Ndi nga vhudzisa uri ndi tea u to i ntshuwisa hani ayo masheleni nahone nzwalelo dza hone dzi tshimbilisa hani, nda dovha nda vhudzisa uri hone ha ndo fhiwa tshifhinga tshingafhani.

Ndi nga mu ṱalutshedzisa uri khwiṋe a soko vha a khou sokou vhulunga masheleni banngani ngauri ene a tshi khou vhona na uri u tshe muṱuku kha u vhilela nga ha life cover khwine khavhe a khou sokou vhulunga masheleni awe a khou soko a vhulunga.

Ndi nga mu ṱalutshedzisa uri khwine kha to ya a to ya haningei banngani a vulisa karaṱa ine a ḓo i shumisa kha masheleni awe kana a ya hanengeyi banngani vha mu ṱalutshedze nga mobaiḽi money a ḓo kona u wana phindulo dzoṱhe dzine dza ḓo mu fusha.

Ndi nga sedza uri ndi ifhio nnḓu kha edzo mbili ine i khou ḓuraho kha maḓi na kha muḓagasi nda kona u sedza uri hune nda ḓo vhulunga masheleni anga ndi kha ifhio nnḓu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri ndi kone u ḓivha uri ndi nga fhedza lini u badela iyo tshelede arali ndo vhudziwa tshifhinga uri ndi to i badela kha u swika tshifhinga tshingafhani ndi zwa ndeme vhukuma.

Ndi nga vhudzisa uri ndi tea u i badela lwa tshifhinga tshingafhani nahone nzwalelo ndi dzi badelisisa hani uri ndi kone u fhedza itsho tshikolodo musi ndi tshi khou koloda.